Ee, e teng merogo e ka nnang molemo go tshwanakana le morogo wa thepi kana wa dinawa. Gantsi wa thepi o tsamaya o kry-a mo dikgweng. O monate tota le wa dinao o monate thata ga mmogo le wa spinach o tlwaelegileng.

Go jala mefuta e rileng ya maungo e thusa thata go fa batho dikotla. Go tshwana le leungo la dipanana le diapole. Di thusa thata ko baneng, gonne di ba fa dikotla ga ntse ba tshameka yana. Ba kry-a dikotla thata mo mmeleng le batho ba bagolo, jaanong ke ka moo ke re go botlhokwa thata go nna le maungo a a rileng.

Merogo e jaaka ditamati, go na le dithapo ka mogare ke tsone tse o di tshelang mo mmung ga o fetsa wa di katela. Bo tshela metsi, motshegare le bosigo kapa phakela le bosigo. Gantsi di gola di tlhaga ditlhare, o tsaya dikota wa di tlhomela di tlhomela di tlhomela gore ditamati tseo ga di gola di seka ba di a robega di gole le go ya ko godimo .

Rooibos-o e thusa thata ga e tla mo go mading, e tlhatswa madi a mmele wa motho, e tlhatswa letlalo, e tiisa marapo. Ebile se se botlhokwa ke gore e thusa batho ba ba nang le bolwetse jwa pelo, kana la go sena bolwetsi jwa pelo e thusa thata gore pele ya gago se ka ntse e tsenwa ke malwetsi, jaaka le bolwetsi bo ba pelo. Bolwetsi ba go tlhatlhoga ga madi, e thusa thata le gape e thusa ka gore e tshwara mala a gago sentle ga u nkitla utlwa motho a lla ka botlhoko ba bala. E thusa thata le bolwetse bo ba go opelwa ke tlhogo, e thusa go le gontsi mo mmeleng.

Gantsi tla fitlhela o kry-a ditshoswane, dintsi dija ditlhare tsa rooibos le dikgogo. Jaanong ke re ba lemoge gape go tshela metsi a le mantsi mo rooibos-ong gonne e tlo bolaya dijalwa tseo. Ka mmogo le ditshoswane, dikgogo le dintsi tseo ba di tlhokomele thata.

Gantsi dikgwetlho tse ba lebaganeng le tsona gompieno, ke gore letsatsi la gompieno le fisa thata. O tla kry-a dijalo di sule, dijalo di tlhoka metsi. Jaanong ba tshwanetse gore ba ntse ba tsamaya ba ilo sheba ko di dijaleng gore a mme di siame. O seke wa re ga o tshetse metsi phakela o bo ee ore ke tla ile o bona busigo ee. O tsamaye o ilo sheba koo, gore ke eng e sa tsamayang sentle gonne letsatsi la gompieno la fisa and-e le fetsa metsi mo lefatsheng.

Ke diperekisi, ke mengu . Ee gantsi ga tsone ke berekise, ke leungo le ba le bidiwang mengu. Ga ke itsi thata gore leungo leo le bidiwa eng ka setswana, e fela botlhe re a itse gore ke mengu le perekisi ke sa lebale le apole.

Ke ditamati, ditapole, dieiye, dipanana diapole le dinamune. Ka gore ke maungo a jewang letsatsi le letsatsi ke batho mo lefatsheng. Ke tsone tse di irang gore botshelo bo tsamaye, batho ba itumele. Ga di fedile mo lelapeng a gonne monate le dijo jaaka di eiye, ditamati dijo ga di nne monate.

Merogo e lengwa ke spinach, ditamati, le dieie. Jaanong tseo di thusa thata gantsi ga go apeiwa, ga go apeiwa jalo di a tlhokagala.

Dithoro le mabele di thusa thata mo bophelong ba segompieno. Batho ba le bantsi mo bophelong ba gompieno ha ba di rate, mme fela ba itse gore di na le dikotla thata.

Wine farming e amega thata le bojalwa bo ba sekgowa bo o bidiwang wine. Wine farming e na le go etsagala gape ga go nale mekete, batho botlhe ba batla go utlwa gore bojwala bo ba sekgowa bo monate kgotsa jwang. Ka sekgowa ba di bitsa di wine testing mo meketeng e le mentsi.

Maungo e leng dipanana, diapole. Merogo ke ditamati, di aiye le ditapole le morogo wa thepi.